Kopa ho tseba hore ho etsahalang ka credit card ya ka hobane e sebedisitswe moo ke sa rekang teng. E kaba bothata keng kopa le nthuse ka sepiti hobane nkare botsotsinyana bo qeta ho etsahala hona tje. Haebe ho na le something e etsahalang, kopa le le kwale for nakonyana kapa ke tle ofising tsa lona, ke tlo kgona ho bua le lona hantle, le tlo kgona ho nthusa ka bothata bo etsahalang. Kea leboha.

Ho ka kgonahala hore ke sebetse mosebetsi oo, hobane ha ke no bana le letswalo la hore ke ka kgona ho pata batho, ke mosebetsi o nka o etsang ha nako ntumella.

Ntate, ho bula bank account-o ho batlahala dintho tse raro feela, ho batlahala ID copy ya hao. Proof of residence le payslip ya hao, ke tsona dintho tse ka kgonang ho thusa hore o bule bank ya hao.

Bohlokwa ba ho bula di-account o tsa banka ke hore o tlo kgona ho boloka tjhelete o kgone ho tshepa banka eo o we e butseng hore e tlo hlokomela tjhelete ya hao ka nako tsohle. Ke tsona ntho tse bohlokwa tseo.

Tjhelete eo o tlo kgonang ho e o e siya ke fifty ranta hore o kgone ho bula banka, hape ke yona ntho bohloko ya hore o bule bank-a a eo hore at least o kgone ho bula banka.

Ditifiso tse tlo nkuwa ka bank-a, ho ya ka hore o kenya dikete tse ka tjhelete, ha o kenya dikete tse kgolo tsa tjhelete ba tlo nka tjhelete e batlahalang. Ha o tlo bula account-o, o tlo ngola contract-eng hore ba tlo nka.

UI _F ke ha o no sebetsa, and moo o ne o sebetsa teng, o bo tlohella mosebetsi ka mora nako ha o so o tlohelletse mosebetsi. Hona le tjhelete eo o e tholang, o ntso dutse hae ke yona UIF.

Dikhamphani tsa thuso ya bongaka ke di tseba hobane moo ke dulang teng ho na le dikhamphani tse mmalwanyana tse haufinyana le mo ke dulang teng, ke ha ke di tseba ka teng.

Batswadi le kgona ho patala sekolong ha le sebedisa mehala ya lona. Le ka kgona ho kena Internet e bitswang ka opera ha le qeta le kena website-eng ya sekolo, ha o qeta ho kena website-eng ya sekolo. Ke mo le tlo bonang di option tsa ho patala ha le ya di option-eng moo, ke ona tsela eo le tla kgona ho patala sekolo.

Ho tsetela, ho boima ho batho ba sa kgoneng ho thola tjhelete e ngata hobane tjhelete eo e fella dijong le ho patalla bana school fees. Tsa ho kgona ho tsetela ke ha o na le tjhelete e sa tsebeng hore o ka e sebedisa ka tsela efeng.

Boemedi wa khampani, kopa o nthuse ho bula account-o ya tshireletso ya bophelo. Ke kgone ho ipoloka le hore bana ba ka ha ke ba siya ho be nahane tjhelete eo ba tlo kgonang ho e thola, ha ke le mofu ba kgone ho nthusa ba kgone ho boloka ka tsela e nepahetseng le ka hlompho.

Life Insurance eo ke e butseng e tlo kgona ho le thusa ka nako le nako e tlo kgona ho patala le lona bana ba ka tjhelete ya hore le ye university kapa le itshebeletse. E tlo kgona ho thusa le nna, lona hore le kgone ho aha lelapa la lona le kgone ho phela ka tsela e hantle hore le seka sokola.